Mo setsong sa me sa Setswana re apara diaparo tsa Setswana e leng one matlalo a diphologolo re a dirang o ne diaparo, mme di ile tsa fetoga fa dingwaga di ntse di feta gonne thekenoloji e ne ya tsenelela thata mme batho ba se tlhole ba lebeletse setso ba lebelelela thekenoloji.

Ee, moaparo wa setso o ka apariwa ko moletlong e e tlotlegang jaaka di-conference gonne le kopana le batho ba mefuta-futa ba go tswa ko ditsong tse dingwe, mme tlile go tlhaloganya gore setso sengwe se apara jang mme se sengwe se ja jang.

Ke moaparo wa setso sa maZulu o ke naganang gore o montle, gonne o tseelwa matsapa mme maZulu ga nke ba latlha setso sa bone.

Ee, diaparo tsa setso tse dikhutshwane jaaka tsa maZulu le seXhosa tsa o ntsha le matswele ke nagana ke tsone di rotloetsang bana ba segompieno go apara diaparo tse dikhutshwane tse di kaiwang di sa siamela motho wa mosadi o ka di apara mo bathong gonne bona ba bone go siame go di apara gonne ba bona ba ba dirisa setso sa bona, mme ba bona le ka batho ba bagolo ba amogela gore se o se diriwe mo setsong.

Feshene, diaparo, dibaga le dilwana tsa go ikgabisa di a bontsha gore motho ke wa setso sefe, gonne bangwe o kgona go itse gore fa mosadi a apere borukgu bo boleele ke wa setso se sefe gonne ditso tse dingwe ga di dumele basadi ba apara marukgu kgotsa go ikgabisa mme tse dingwe di a dumela gore ba ka apara dilo tsa go ikgabisa kgotsa marukgu a maleele mme bangwe o kgona go bona mosimane a apere diaparo tsa basadi, mme o kgona go bona gore ke wa setso se sefe gonne ditso tse dingwe a di dumele.

Go ya ka setso fa mosadi a sena go nyalwa o tshwanetse go simolola go apara moaparo o o rileng e leng o na moaparo wa go bontsha gore o nyetswe mme ga a sa ne kgatlhego ko banna ba bangwe e leng o na moaparo wa go apara mosese o moleele e seng o mokhutswane, mme le go se apare marukgu mme o tshwanetse le go fitlha meriri ya gae gore e seke ya bona ke mongwe le mongwe, gonne a kgone go bonagala gore o nyetswe mme a seke a sokodisa ke banna ba bangwe, ke sone setso .

Diaparo tsa setso tsa Setswana go le gantsi di diriwa ka matlalo a diphologolo jaaka dikgomo, dipodi gonne matlalo a diphologolo a tiile e le tota mme bogologolo ba ne ba se ne thekenoloji mme ba ne ba dirisa tsone dilo tsa diphologolo, mme meaparo e ke itseng ya Setswana ke dikuane tsa teng tsa matlalo le marukgu a teng a matlalo.

Kamano magareng ga setso le diaparo tsa basadi ke gore diaparo dingwe di dira gore basadi ba sa tseiwa botoka mo matshelong gonne ka moaparo o ba o apereng wa dilo tse dikhutshwane mme bangwe ba bona bone e le nthwe e e lokileng go apara meaparo ya dilo tse dikhutshwane.

Ee, ke akanya gore diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le difešene tsa gompieno gonne batho ba jaanong ba dirisa thekenoloji go dira gore dilo di tsamaye mmogo mme o kry-e di le dintle di tshwanela le motho le manyalo a nou ba dira manyalo a setso a Setswana letsa gompieno mme ba kopanya dilo, diaparo.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlholetsa tsela e basadi ba aparang ka yona gore ba kgone go itse gore fa o apere ka tsela ena o tlile go tshela jang mo matshelong mme batho ba tlile go nagana eng ka ga botshelo jwa gago le setso sa gago mme se ka ama botshelo jwa gago go ya ko pele.